Yebo, imoto bengiyihlelele ukuyithenga ngesamba esithize, nophethroli bengiwuhlelele ukuwufaka ngemali ethize.

Umshayeli wezokuthutha kumele imininingwane yakhe ivele online. Imele imininingwane yakhe iqondane nalokho okuvela ku-online. Kumele a-aphruvwe e-police station yonke imininingwane kamshayeli. Kumele imoto ingaphumi eceleni, inikezwe i-GPS kungavunyelwananga nomgibeli. Kumele kube nenombolo ephuthumayo ozobuya kuyo uma umshayeli ephula imigomo.

Abashayeli bamatekisi sebenezincwadi zokushayela ezisemthethweni. Amatekisi asehamba ngemvume emgwaqeni, abhalisiwe kuhulumeni. Mekuwukuthi kwenzeka ingozi kubagibeli, bazothola isinxephezelo esivela kuhulumeni.

Yebo, sabhekana nenkinga ngigibele u-Uber. Savinjwa iphoyisa lomgwaqo lathi u-driver udlule irobhothi libomvu. Baphikisana nomshayeli, ngehla, ngayocela ukuthi ibhanoyi lizongishiya, ngicela amudedele u-driver. Nangempela avuma amaphoyisa, bavuma ngafika e-airport ngagibela indiza.

Uma uphethe umthwalo, osindayo bayakukhokhisa kumele bashintshe lokho singakhokhi.

Izinto engizozibala ezibalulekile. Uma uhamba ngebhasi lasebusuku, kumele uphathe ubhulankethi, ijezi, amasokisi. Kumele uphathe amanzi. Kumele uphathe ukudla ozokudla endleleni. Kumele uphathe i-charger yamakhalekhukhwini.

Yebo, ngizizwa ngiphephile, uma ngigibela u-Uber. Ngoba uzongibeka kwi-address lapho engiyakhona. Amatekisi akubeka lapho ofuna ukuya khona e-taxi rank, futhi nawo aphephile.

Isiphembeko se-pavement, amanzi angene emgwaqeni, i-traffic enzima kakhulu. Ubukhulu bomgwaqo, obunganele. Uhlelo lokuhambisa amanzi olunganele emgwaqeni.

Yebo, kubaluleke kakhulu ukudedela abagibeli bathathe ikhefu. Njengomuntu osuke eThekwini eza eGoli, angeke ahlale phansi amahora ayishumi. Kumele bakwazi ukunweba imilenze yabo, ukugcwalisa amandla alahlekile, ukwenza ucingo emuva ekhaya, ukufonela abangani kanye nomndeni.

Yebo, sengisigibelile isitimela esisha sakwa-Prasa. Ngijabule kakhulu, ngoba lesi ebesisigibele okokuqala sasisibi, singaphephile neze. Kepha manje ngizizwa ngiphephe kakhulu. Kunamakhamera, amasekhurithi, akekho obhemayo. Sonke sihlala phansi size sifike siphephile.

Amatekisi angateleka noma yisiphi isikhathi. Amatekisi abiza kakhulu ukudlula amabhasi kanye nezitimela. Ukukhandisa imali yokugibela nganoma isiphi isikhathi, banganyusa noma inini. Insizakalo enhla yamakhasimende ayikho. Abahlanzi ngaso sonke isikhathi. Phakathi kwamahora aphezulu ingakwazi ukuma isikhathi eside ulinde itekisi. Lapho sekunzima kakhulu ngoba usuke ukhathele, ubuya emsebenzini.

Hhayi ngiyezwa, kuthiwa amatekisi atelekile, ngizokwenzenjani? Kumele ngiye emsebenzini. Awuthi ngishayele ucingo kuGomboza ngoba usebenza ematekisini. Sawubona Gomboza, ngicela ukubuza, ngoba kuqhubeka impi yamatekisi, kuzokwenzakalani njengathi siyabagibeli? Sizokwazi ukuphepha, ngeke silimale? Ave ngisaba mina yo. Uma kukhona impi yamatekisi, ungaqiniseka kodwa ukuthi sizophepha? Eish, ngiyasaba ngempela. Ngicela bandla, ungitshele into eqondile, uma kungenjalo fanele ngibone ukuthi mina ngizokwenzenjani, ngoba ngiyasaba. Hheyi ngoba ziningi izinto ezenzakalayo, bayalimala abantu, abanye bayashona. Ngicela bandla ungicacisele.